Ikusasa lomculo lizoguqulwa kakhulu ubucwepheshe obufana ne-AI, nomculo we-virtual reality. I-AI ingakha izingoma ezisheshayo ezenziwe ngendlela yomculi othile, noma ezenzelwe izethameli. izethameli ezithile. Kwenze ukukhiqiza kube lula futhi kusheshe. I-VR, ngakolunye uhlangothi, izokwenza izethameli zibe nengxenye yomculo ngendlela ebukhoma. Zinikeze okuhlangenwe nakho, okubandakanya imizwa ngendlela entsha. Lokhu kuzokhuphula ubuciko, kepha futhi kudinge umculi ukuthi ajwayele ubuchwepheshe.

Abaqhuqhuzeli bakha uphawu oluqinile ngokuba nekhonsathi. Bexhumana nabalandeli, bebaqotho, beqonda izilaleli zabo, futhi behlaziya imiphumela ukuze bathuthukise okuqukethwe.

Abaqhuqhuzeli bazulazula enkingeni yomthetho wempahla yengqondo ngokusebenzisa okuqukethwe abayakhele bona. Bethola imvume yokusebenzisa okungokwabanye, noma bethenga amalungelo. Baphinde basebenzise umculo, izithombe noma amavidiyo anelungelo lokusetshenziswa royalty-free. Ukuqonda imigomo yamaplathifomu nakho kubazisa ukuvimbela izikhalo zokwephula amalungelo.

Qhuqhuzeli benkundla yezokuxhumana banethunya elikhulu ekusabalaliseni ulwazi nezindaba ngoba bafinyelela ezethalimeli ezinkulu ngokushesha. Benza ulwazi lube lula ukuluqonda, futhi bakha ukwethenjwa ngokuxhumana ngokomuntu siqu, kodwa futhi bangasakaza ulwazi olungelona iqiniso uma bengaqinisekisi imithombo yabo.

Amasu asebenzayo ukuhlonza ubuxhwanguxhwangu ku-inthanethi afaka, ukuqaphela ulimi olunenzondo noma olunokuhlukumeza. Ukuhlola amaqiniso nokuhlonza ulwazi olungelona iciniso. Ukusebenzisa izinkinobho zokubika ezinkundleni zokuxhumana. Ukuvikela imininingwane yomuntu siqu. Ukungaphendulu, ukungaphenduli okuqukethwe okuhlukumezayo. Singakhuthaza abanye ngokwabelana ngolwazi. Ukuhlinzeka ngezifundo ezimfushane, nokwakha imiphakathi eku-inthanethi enezidinganiso zokuziphatha ezicacile. Ukweseka labo abaxoshayo kubalulekile.